Sefofane ke se palangwang se se bohlokwa haholo ebile se tsamaisanang ka departs tse serious tse ha eba neng se na le bothata, se tlameha se jikiswe kapa se eme hang hang hobane ke se palangwang se ka etsang kotsi e bohloko e tshabehang e ka nkang maphelo a batho. Le ha ele mona ke tla be ke na le mathata. Ke na le stress sa hore na mona moo ke tlamehang ho fihla ke tla fihla jwang fela ke nahana se ke ke sa emiswa fela ho sena lebaka la bohlokwa. Jwale ke tla bona matsapa a hore na ke tla tsamaya jwang le ha nka palama bese kapa ka palama taxi e tlang, Fihla mo mo ke yang bonyane ke tla fihla ke bolokehile ke sa tswa dikotsi tse kgolo tse ke nahanang sefofane sena sene se tla dibaka, ha se sa tjeka morao sa emiswa.

Se ke se hlokometseng hao tsamaya, ka ntho e kareng bo bese ya maetong a matelele ntho ya bohlokwa, o tlameha hore obe le yona tseleng mona ke metsi le dijo hore mmele wa hao o tsebe ho tiya o seka fihla mo yang o so le mobe haholo, o tshwere ke tlala haholo ho latela hore na eka nna ba na o ya leetong le feng ho kae, o tshwanetse o bone hape hore o nkile diaparo tsa ho tla di apara ho tjhentjha diaparo tse tseno di apere hoseng le ho latela maemo a lehodimo. Haeba mohlomong ho bata, o nke ntho e mofuthu jwalo ka kobo kapa bakkie hore o seka, iphumana o hatsetse ha eba o fihla moo sebakeng ho so bata.

Setjhaba sa heso ho hlokomedisa tsela ena e tsamayang tseleng e yang, kgohleng ena ya dithabaneng bana besong le tsamaye mono le sireletsehile. Ke kgothaletsa batho hore ba se ka ba tsamaya mo le bosiu hobane ho lefifi ha qeta ho na le dikgohlo tse motho o ka welang ho tsona, batho ba dule ba tsamaya motshehare fela ha qeta ke nahana rona rele setjhaba re ka ipuang hore re bone hore re kibe dikgohlo tseno re ipuhe hore na re tla ya kae re lata mobu, re kibe dikgohlong re bue le mokhanselara wa rona hore a re thuse hore ho kenywe mabone tseleng eno no hore batho haba bae phumana ba hloka ho tsamaya mo mohlomong ba tswang mosebetsing, ba tjhaisa bosiu bo bonyane, ho be le kganya ba se ka ba ipona ba le tsietsing ebe ba wela di kgohlong e ba ba tswa dikotsi tse mpe.

Ya motjha ya batlang ho reka di-taxi nka mo kgothaletsa hore ke leano le letle haholo le lena la le etsang, hobane le tlo thusa hore o qobe ditsela tsena tse telele le di-line tsa ho emela taxi. Haholo batho ba tjhaisang bosiu ba tlohang mesebetsing ba ya malapeng. Nka mo eletsa hape hore a bone a etse system ena ya hore batho ba be le dikarete ba di patale pele ho nako. Karete ena e tla mo thusa hore a bala di-line tse telele a kgone hore a kene hantle, taxi a dule a tsebe ho fihla hae, a bolokehile. Ke ntho e ntle haholo ena ya etsang hobane e tlo qoba jwalo kaha ke tjhulo di-line tse telele tsa batho ba tla ema nako e telele, ebe motho o iphumana hore ho fihla bo mosebetsing morao kapa ho fihla hae bosiu boo ka nako e sa haholo. Batho ba bana ba tswang sekolong.

Dumelang bo mme le bontate nna le metswalle ya ka monana re hlaha kwana Gauteng, Re kene tseleng mona, re batla hoya Kapa jwale re bona ha ntse re tsamaya mona, re tlameha re fositse Tsela se re lahlehile ha re sa bona na re bokae re kopele ere ke re fe methati ya hore na ha re tloha mona seteisheneng sena sa lona re tswe le kae re kene le kae re kgone hore re kene tseleng e nepahetseng re tsebe ho fihla mo reyang hobane jwale se re bona hore ekare se re thinyella re fihla ekare re se re ya Pretoria ekare ha re sa ya Kapa ke kopa kele re fe methati ya hore re tsamaye le kae re tsebe hore re seka ra lahleha hape. Re a leboha bomme le mmele bontate.